Thekenoloji ya tlhaeletsano e golang e ka tokafatsa tshedimosetso ya lefelo le le rileng ka go dirisa localisation tools, translation le adaptive system. Mekgwa e e jaaka localise le PO Editor di thusa go fetola tshedimosetso mo puong tse di farologaneng ka tsela e e siametseng ditso tse di farologaneng. Go netefatsa gore tshedimosetso e e amanang le ditso tse di farologaneng Neural Mission Translation NMT e ka dirisiwa go fetola mafoko ka tsela e tlhaloganyesegang sentle mo dipuong tse di farologaneng. Seno se thusa go oketsa phitlhelelo ya tshedimosetso mo mafelong a farologaneng ka tsela e amang batho ka botlalo.

Dikgang tse di seng boammaaruri di fokotsa boikanyego jwa metswedi ya dikgang ka go baka phatlhalatso e sa itshekileng. Tlhotlheletso, dipelaelo mo bathong le go oketsa go se tshepe metswedi ya dikgang tsa dijithale. Go fokotsa kotsi metswedi ya dikgang e tshwanetse go netefatsa bosupi pele e phatlhalatsa dirisa ditlhopha tsa netefatso. Ruta badirisi ka go lemoga dikgang tse di seng boammaaruri.

Founu ya me ya ntlha e fetotse botshelo jwa me ka go potlakisa puisano, go oketsa phitlhelelo ya tshedimosetso le go atamelang nyana kgolagano le ba bangwe. Ka yone ke simolotse go dirisa melaetsa ya dijithale, social media le patlisiso ya inthanete. E fetotse tsela ya me ya go ithuta le go le buisana.

Didiriswa tsa tshedimosetso di lebana le dikgwetlho tsa go fetola mafoko a nang le bokao jwa setso. Netefatsa tlhaloganyo e e siametseng le go akaretsa dipuo tse di sa tlwaelegang. Go rarabolola seno di ka dirisa AI translation. Bafenyi ba dipuo tse di farologaneng ke setlhopha sa netefatso ya puiso.

Batho ba ka boifa AI ka ntlha ya poifo ya go latlhegelwa ke tiro, tlhokomelo ya diphetogo le go se itse ka botlalo ka AI. Ditlamorago tsa go dirisa AI kwa tirong di ka akaretsa go oketsa botswerere, go fokotsa diphoso le go fetola mekgwa ya tiro. Mme dikgwetlho di ka akaretsa tlhokomelo ya badiri le go tlhokega bokgoni jwa go dirisana le AI.

Mmadi a ka seka-seka metswedi ya dikgang ka go bosupi go bapisa dikgang le metswedi e ikanyegang le go tlhotlhomisa mokwadi. Seno se thusa go tila go a anamisa dikgang tse di seng boammaaruri le go netefatsa boikanyego ba tshedimosetso.

Mogala wa me wa ntlha e ne e le Android mme ke ne ke rata sebopego sa one se se bodulogileng. Ditiriso tse dintsi tse ne ke kgona go di le go kgona go fetola ditlhopha tsa one go dumelana le nna. Ene e na le beteri e telele, bokgoni jwa multi-tasking le ditlhopho tsa tshebeletso tse di botlhale.

Thekenoloji ya phetolelo e ka tokafatsa kgwebo ya lefatshe, maeto le dikanamo tsa boditšhabatšhaba ka go fokotsa diphepetso tsa puo. Le fa AI e ka kgona go fetola mafoko ka bonako bafetoledi ba batho ba tla santse ba tlhokega go netefatsa tlhaloganya ya mafoko a nang le bokao jwa setso.

Thekenoloji ya tlhaeletsano e dirile gore dikgang di anamisiwa ka bonako mo metsweding e gatisitsweng ya digital le ya seroma mowa ka go dirisa internet, social media le live streaming.

Go dirisa mantswe mo di dirisweng go nolofatsa puisano, go dira gore batho ba buise go feta go kwalela mme go fetola tsela e dirisang puo ka yone. Le fa go go ka se emisetse gotlhelele. Thekenoloji ya go bua e ka fetola mokgwa wa go kwala le dipuo tsa kgwebo. Phetogo eno e ka nna le molemo fela e ka tlisa dikgwetlho mo maemong a a rileng.

Dikgang tsa dijithale di fokoditse makwalodikgang a gatisiwang tsa potlakisa tsela ya go bega dikgang mme tsa tlisa kotsi ya tshedimosetso e sa siamang le fa go ntse jalo dikgatiso tsa setso di santse di na le botlhokwa mo go begeng dikgang tse di netefaditsweng.